Ee, nka akantsha merogo e e sa itsagaleng jaaka goto e e thusang go fokotsa kgatelelo ya madi le moringa e leng gore e thusa mmele go lwana matshwao ya bofelo e leng tumeric e thusa go fokotsa kgololosego le matshwao a kwa godimo.

Go jala mofuta o o tshwanang le diapole kgotsa dipanana go farologane mme go tsaya nako gore di tlhage jaanong seo se tlhoka motho yo pelonolo ka gonne go tsaya lobaka go bona dipheto.

Go jala ditamati go bonolo sa ntlha o tshwanetse go tlhopha lefelo le le nang le letsatsi, sa bobedi baakanya mobu o o nang le PH ya six point zero to six point eight, sa boraro jala ditamati ka metsi a a nang le mogote o o kwa tlase, sa bofelo tlhokomela ditamati ka go di nosetsa go fetola mobu le go di babalela mme o tla bona kgolo ya ditamati.

Rooibos ke semela sa mofuta wa aspalathus linearis mme se jalwa le seroba ka fa go latela, sa ntlha go jala peo, peo ya rooibos o e jalwa mo masimong ka nako ya selemo fa bogobe bo fedile, sa bobedi rooibos-o e tlhokomelwa ka go e nosetsa go e fetola mobu le go e babalela matshwao, rooibos-o e gola ka nako ya kgwedi tse di rata re go isa go tse di robot eng mme e tla bo ele sentle gore e ka fitlha ka kopi.

Go botlhokwa go ja rooibos ka gonne fa o nwa tee ya rooibos mmele wa gago o amogela ditshusumetso go lwantsha dikokwana le go tokafatsa ntshetsopele ya pelo le letlalo, e thusa le go lwantsha go tshwenyega ga mpa.

Ke go tlhoka tshegetso ya ditlamelo ka gonne balemirui ba bantsi ba lebane le mathata a go bona kalafi dithuso tsa ditšhelete le ditlamelo tsa motheo di a tlhokega go godisa maungo dikgwetlho tsa ditikologo le maemo a pula diphetogo tsa maemo a bophiri dimela le go fofa ga pula di ama ditlhoko tsa temo le maungo, ditlamelo tsa thekenoloji le tsamaiso ya tshegetso ya dikarolo tsa temo mme ya bone ke kgwebo le mebaraka e e tswetseng ka fata, ya botlhano ke gore diketlaetso tsa boammaaruri ba maemo a kgwebo.

Ke bio-transformation and enzymatic therapist tirelo ya ditshenekagi ka go dirisa sebediso se se tlhophilweng se se tshwanang le di-bacteria tsa lactic acid le di-fungi di fetola ditlhagiswa tsa maungo go nna ditswaki tsa bio active, probiotic, anti oxidant le ditswaki tsa dijo tse di dirang, enzyme assistant extraction e dirisa le go thuba bio mass a ya maungo go tokafatsa thobo le bophepha jwa dikhemikhale tse di botlhokwa jaaka , le ditlhale tsa dijo.

Maungo a a jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke maungo a namune, materebe, di-pineapple, ditamati ka gonne polokego le peo e e tlholegileng maungo a a jaaka namune le diapole a atlega go gola mo tikologong e e farologaneng thato e e ikemetseng le e notary chess maungo ao a fana ka dijo tse di nang le dikhemikhale tsa phepo tse di tshwanetseng, go ama pholo ya botlhe le kgwebo ya badirisi matute a ditamati le ditshwanelo tsa tlhagiso ya materebe le banana a abela diperesente tse dintsi tsa kgwebo ya dijo tsa bodise le tsa temothuo mo lefatsheng.

Merogo e e lengwang le e e jalwang thata mo lefatsheng ke merogo e e jaaka korone, corn, , rice, tiraga, wheat le senwele, ka ntlha ya gore merogo e e tokafadiwang jaana ke lebaka la ditlhokwa tsa dijo tsa batho le diphologolo, tlhokego ya dijo tse di ruileng ka motlhofo le temo e e itsholelang ka bongata mo lefatsheng le le ntseng le gola ka palo ya batho.

Di na le seabe ka go sekaseka maikutlo a dipegelo tse di na le seabe se segolo mo temothuong ya segompieno, di amana le dikarolo tsa setso temo le botshelo jwa batho mo mafelong a a farologaneng a Setswana, dithoro le mabele di bontsha botshelo jwa batho bo ditiro tsa bona tsa temo le kamano ya bone le lefatshe lotlhe.

Go jala wine ke mofuta wa temo o ikgethileng, wine e tsalwa ka dipodi tsa ditlhare tse di jalwang mo maemong a kgethegileng a bosa, metsi le letsatsi go dira tlhagiso e botoka ya tiriso ya wine.

Sa ntlha se re tshwanetseng go se dira ke gore re tlhophe lefelo mo dijareteng tsa rona lefelo le le siameng mo e leng gore le le kgethegileng le eleng gore metsi a fitlha le letsatsi le kgona go tshabela ya bobedi go ruta ka kgatlhego le mamello ya boraro go abela ditshingwana tse di kgonang go diragala ya bone go dira nako e e beilweng e dire nako gore o bone gore tshingwana ya gago e tlhokomelesegile, ya botlhano go tlotla le go leba kgoreletsego se fele pele ka gonne maungo le merogo ga e gole ka go tshwana.

Go thusa ka tlhokomelo ya tikologo ya setshedi sa rooibos le go tsweletsa tlhagiso ya dimela le diphedi tse di farologaneng le go tshegetsa botsogo jwa mmala wa metsi wa tshireletso le go tsweletsa phatsimo ya mehuta.

Ke , rice, korone, corn, motogo, bogobe, oats, wheat, di botlhokwa ka gonne di aga masole a mmele le gore mmele o kgone go itwanela mo malwetsing a mantsi a teng mo lefatsheng.